Nka se dumelle ho nka tshebetso e jwalo. Hobane e ja ho nna motho ae patalang ka tsela eo.

Mo bolella haholo ka lefapha lena le bitswang NSFAS. Ke mo qaqileng setse hore ngwana a ka kgona ho ngodisetsa hore Nsfas e mo fund-e for dithuto tsa hae tse hodimo, kapa abuti wa ka ke mo bolelle hore a lo kopa student loan-u ho bank-a eo a e sebedisang kapa bank-a eo a nang le selekane le yona.

Nka ya haholo ka ya bank-eng ka lo ba kopa personal loan-u, e ke tsebang hore ke tlo kgona ho e patala ka kgwedi le kgwedi, tjhelete eo ke tlo kgonang. Mme personal loan eo ke mo ke tla etsang dintlafatso ho mme wa ka.

Ntho ya pele e ke tlo botsang, ke tlo botsa hore di-charges tsena tse ntseng ba di hula founung ya ka ke tsa eng? Ke utlwisisa hantle hore ke ntho e ke e ke dumellaneng le hore ba etse kapo jwang. Empa ha se ba ntlhaisetsa dipampiri tse ke di sidileng ho bontsha hore ke dumetse atjhe, ke tla etsa hore atleast neng neng ke kenye tjhelete bank-eng, hore bank-a ya ka e se ka dula ka noto.

Nka batla at least ke etse se seng ka thoko se ka ntlisetsang income hore ke kgone ho patala dikoloto tsa ka.

Ee, di-company tsa thuso tsa ngaka di ngata ebile ha di thusane ka ho tshwana. Ho na le tse ding tse leng hore di tla o fa meriana le hore tsena tsa di ngaka, o tshwerwe ke disiki tse nyane. Ho na le tse ding tse tla o patalang dipetlele. Moo ho re mohlomong o dutse matsatsi a mangata ka di-ICU. Ho na le di-medical tse patalwang ho finyella moo tse ding ke tsa di bo dingaka tsa meno fela tse tla o thusang ka meno, ha o na le bothata ba meno.

Ehlile ha o etsa credit rekoto.

Ba tlameha ho etsa ela hlooko hore ba tshwere ditokomane tse lokileng tsa batho, bao ba ba kenyang kapa ba ba kgethang hore ebe bona baja mafa. Haholoholo ID number tsa bona le mabitso o tshwanetse e be tse nepahetseng.

Mo bolella hore a kene account-ong ya hae ya bank-a, a ye ho transact then a kgethe ka tsela eo ba batlang ho e send-a. Hore o batla ho e kenya account number-ng kapa phone. Then ke mo jwetsa hore a kenye dinomoro tsa motho oo tse kopaneng le account ya hae ya phone. Ho tloha moo, a qeta a kenye tjhelete eo a batlang a bue tjhelete eo a batlang ho e romella motho oo and then a e romelle then motho o tla e thola.

Account ya ho boloka tjhelete ke batla e le horeng tswalo ya teng e kena, ke bona kgwedi le kgwedi, haholo botswalle tse tlong, ho di seven percent-e tsa tswalo.

Ho bobebe haholo hore o kgone ho reka ka karete ya hao mose mawatle. Hobane app-ong tsa rona tsa bank-a ho na le moo o kgonang ho etsa hore karete ya hao e reke kantle ho mawatle. Ha o sa hlokahala hore re ye di-branch-eng di-bank-eng, hore re lo etsa nthweo.

Ha e ba dumellwe hobane ba tseba hore ha ba na le dikoloto, e tlo ba bakela mathata hodima mokgolo wa bona o ntso o le monyenyana.

Nakong ya hona jwalo, ho na le ntho e bitswang e etsang hore batho ba ba kgolang ho tloha ho three point five ho ya hodimonyana. Ba kgone ho thola matlo le bona. So, tse jwalo se di tsebisitswe Afrika Borwa mona. Ha bank-a e sa batle ho thusa, o ka nna wa ya ka hore eo ntho ya hore o kgone ho thola motse.

Ntho ya pele, ha o fihla bank-eng, o kenya karete ya hao. Mme ha o qeta ho kenya karete ya hao, o tlo kenya PIN ya hao ya bank-a kapa yona card. Mme e o botsa hore o tlo etsa eng. O tla kgetha hore o tlo ntsha tjhelete moo, o kenye amount eo o batlang ho e ntsha motjhining wa bank-a, eo and then ho tlo tswa metjhini e mengata hona jwale ho tswa karete pele, and then tjhelete e tswa ka morao.

Ne ke nka thabela ho tseba hore seven rand fifty ena e dulang e hulelwa kgwedi le kgwedi, ke ya eng hobane ha ke hopole ho na le tumellano eo ke entseng ya hore bank-a e ka nhulela seven rand fifty kgwedi le kgwedi. E ke sa tsebeng hore ke ya eng, ekaba tefello ena o ka nhlalosetsa ka botlalo hore ke ya eng.

Moputso wa ho boloka tjhelete di ngata ho na le tsa di-long term investment le di-short term investment. Mme le ditswala tsa teng ha di tshwane. Nako ha o boloka tjhelete ya hao nako e telele, tswala ya teng e ba kgolo. Mme ha o boloka nako e kgutshwane, tswala ya hao e ba haebe haholo seka, o bolokile for nako e telele.

Ke business le yona e tshwanang le tse ding, hobane ho fa motho o sa mo tsebeng kapa o sa mo tlwaelang tjhelete ke risk. So, ho betere ohle o e kenye na le tswala hore motho oo a be na le letswalo ha nahana tsa hore a se ka o patala. Hore santsane e tlo tswalla ho ya hodimo.